Mina ngokwami, angiwathengi amaphephandaba kodwa abantu bathenga amaphephandaba ukuze bahlale nolwazi ngemicimbi yamanje, izindaba zendawo, nezihloko ezahlukahlukene njengepolitiki, nebhizinisi. Banikeza ulwazi oluthembekile imibono eyahlukahlukene namathuba okukhula komuntu. Kuyilapho behlinzeka ngohlu lwemisebenzi kanye nezinkangiso zendawo. Ngokwami umbono amaphephandaba abalulekile kwisikhathi esiphila kuso.

Amaciko, artists, asebenzisa izinkundla ezifana nenkundla yezokuxhumana kanye nezinsiza zokusakaza bukhoma, ukuze abelane ngomsebenzi wawo, ahlanganyele nabalandeli, aphromothe uhlobo lwawo, futhi ahlanganyele nabanye ukusiza ukukhulisa ukuduma, nokubonakala kwawo.

Ukufunda kude kukhulisa ukufinyelela emfundweni ngokunikeza ukuguquguquka, kanye nezinhlobo eziningi zezimfundo. Izinzuzo zihlanganisa ukwazi ukuthengeka, nokufunda komuntu. Kodwa izinselele ezifana nokufinyelela okulinganiselwe kwezobucwepheshe, ukuntuleka kokusebenzelana nesidingo sokuzithiba sisekhona.

Ifomethi yezindaba entsha yesiteshi somsakazo somphakathi, izofaka izibuyekezo ezijwayelekile, izingxenye ezijulile, izingcingo zabalaleli, kanye nokuvota kwenkundla yezokuxhumana. Izogxila ezihlokweni ezibalulekile, inikeze ukuhlaziya kocwepheshe, futhi ibandakanye abalaleli ngolwazi oluthembekile olufanele.

Ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ngemisebenzi ebucayi kuyingozi, kodwa ungaqinisekisa ukuphepha ngokusebenzisa i-virtual private network, VPN. Uhlole amawebhusayithi avikelekile, kanye nokuphuma kuma-akhawunti ngemva kokusetshenziswa. Gwema okwenzayo okubucayi ngaphandle kwalapho kuxhumeke kunethiwekhi ethenjwayo.

Ukuze aqalise uhlelo olusha lwesimo sezulu, uMandisa Lukhozi kufanele achaze injongo, izethameli eziqondiwe, nokuqukethwe okuhlobene, njengezixwayiso zesimo sezulu esibi sendawo. Cabangela ifomethi, imvamisa kufinyeleleka kanye nesikhathi, kuyilapho uhlanganisa izinto ezisebenzayo ezifana nenkundla yezokuxhumana ukuze uthole izibuyekezo zesikhathi sangempela.

Ukuzulazula kwedatha yeselula kukuvumela ukuthi usebenzise idatha yefoni yakho ngenkathi uvakashela phesheya ngokuxhumana kuma-network endawo. Ngokuvamile iza nezindleko eziphakeme, ngakho-ke kubalulekile ukuhlola amanani okuzulazula noma usebenzise i-Wi-Fi nezinhlelo zamazwe ngamazwe ukuze wonge ezindlekweni zedatha.